Ka nnete, ke tsamaya le tsona le nako ho ya ka mofuta wa mmino o teng. Hobane le ona mmino ona wa dipiano o monate haholo. Ke mmino e leng hore ho imamela wona, o imametse ituletse fatshe feela bo imametse le ba lelapa la hao. Nna ha ke tsamaya le mmino ona ona wa mapiano hobane ke mmino o monate haholo. Ke mmino e leng hore o ka o mamela neng kapa neng ha o kgethe, kae kapa kae.

Hangata dijo tsa setso re di ja ha se re le mahaeng. Hobane ha ngata di phehwa mono. Hape, batho ba baholo ke bona ba di phehang. Mona tsela eo di phehwang ka yona, di phehwa ka ntle. Le tse tswang ho etswa mollo kantle mme di phehwa hantle. Hape di monate haholo dijo tse di phehwang ka ntle ho fetisisa tseo o sebediswang ditofo.

Taba ya ho tiisa le hona ho aha lelapa, e bohlokwa haholo hobane ke setso sa rona. Ke setso sa kgale, kgale ntse se le teng. Le hape e bohlokwa ka ha baholo ba na le nako ya hore ba bue le yona ngwetsi. Ba mmontshe hore na sebetsanang jwang ka ha ke batho ba kgale. Re le ba le na lenyalong, tsebana le ntho tse jwalo ka tsenana.

O no no o ka thusa baithuti haholo ba di-university. Ka ha tlabe ho bua ka puo ya lapeng, tlabe ba utlwisisa se buang ka sona jwalo ka ha ba tlwaetse puo ya bona ya lapeng. Mme honono hape ho ka thusa le baithuti hore ba kgone ho hlalohanya se ho buuwang ka sona. Ba be le kutlwisiso ka seo buang ka sona, hape ba ba le kutlwisiso ka seo ba batlang hore ba se etse. Ba utlwisise seo o batlang hore ba se etse.

Kgale-kgale o tlile ho nna le dimo mme dimo o ne a rata ho ja diphoofolo. Mme ka le leng a kopana le ntlo mono ho dula di king . Mme ke a etsisa mme wa bana ba no no, a bua jwalo ka mme wa bona. banake, banake ke nna, mpuleleng. Ha ba bula ba kopana le dimo. Mme dimo a ja bana banono. Ha e ne le bana ba bane, a ba ja. m Mme wa bona ha a kgutla, a fumana hore dimo o jele bana ba hae bohle. Mme ke ha a tswa a tsamaya a batlana le dimo eo a jeleng bana ba hae, mme a ba a mo fumana.

Dipuo tseo ke kgonang ho di bua, ke tsebe ho bua puo ya Setswana. Mme yona ke e tseba ka botlalo. Ke tseba le ho bua ya Sesotho le sekgowa, le yona ya seZulu. Mme ya seZulu ha ke tsebe ka botlalo. Ya seXhosa yona ke e tseba ka botlalo. Ya Sepedi, ya Sepedi ha ke tsebe ka botlalo. Le ya seshona, mme yona ha ke tsebe ka botlalo. Ke tseba le ya seTsonga le yona ha ke tsebe ka botlalo hakalo.

Eo ke e nngwe ya tatelano eo re sebedisang. Hobane ha ho le jwalo, ke setso sa rona. Mme ba pele ho ya ho tshela, ke ba baholo, ho tle rona bana. Ho qetelle bo mme.

Tumelong ena ya ka, ke e lokileng haholo. Hape ha e na melao e mengata. Ke tumelo eo ke tshepelang ho yona. Hape tumelo e ntle haholo, tumelo e ratehang.